Umbono wami, ngowami umbono, ngokuthatha imali ebolekiwe ukuze ukhokhele isikweletu sezokwelashwa kungaba umqondo omuhle, uma ngingakwazi nje ukuphatha isikweletu ngezinye izindlela. Yingoba lokhu kunganikeza impumuzo futhi kusize ukugwema ekusaleleni emuva ezinkokhelweni. Ukwengeza, kungasiza kakhulu ukuhlola noma iziphi izinketho ezitholakalayo zokusiza isikweletu sezokwelapha noma izinhlelo zokukhokha ezivela kumhlinzeki wakho, ngokunakekelwa kwezempilo ngaphambi kokuboleka imali. Uma imali ebolekiwe ingasiza ukuthi ibuyele endleleni yezezimali ngaphandle ngokwengeza ingcindezi, kungaba yisixazululo esiqinile.

Kubalulekile ukuthi ngiyazise imizwa yami futhi ngifune ukusekelwa emndenini abangani . Kudingeka ngibeke phambili ukuzinakekela ngokuphumula, ukudla kahle nokuzijwayeza ukucabangela ukuze ngilawule ingcindezi. Kufanele ngizivumele ukuba lusizi, ngihlale ngihlelekile futhi ngihlukanise imisebenzini ibe yizinyathelo ezilawulekayo. Okufuna ukwesekwa emphakathini wami noma emaqenjini enkolo nakho kungasiza. Ngiyaqonda ukuthi ukuphulukiswa ngokomzelo kuyinqubo yesikhathi eside, futhi kuthatha izinyathelo ezincane zokulawula ingcindezi kanye lezi zimali kungasiza ukudambisa umthwalo.

Ngingayithatha ngokuthi ngibuyekeze umshwalense wami ukuze ngiqonde ukukhava kanye nanoma ikuphi ukukhishwa. Ngizoqinisekisa ukuthi nginemali ebekelwe izindleko ezisheshayo, kungaba ngokukhokhela kusengaphambili izinkonzo zomngcwabo noma ngonge kusengaphambili. Ngizophinde ngikhulume ngezintandokazi zami zomngcwabo kanye nemininingwane yenqubomgomo nomndeni wami futhi ngihlele ukusekelwa ngokomzelo ngokufinyelela abeluleki noma amaqembu, okusekela. Ngizohlela wonke amadokhumenti adingekayo bese ngiqoka othile ozophatha amaphepha uma kudingeka. Okokugcina, ngizozijwayeza ngenqubo yezimangalo futhi ngihlale ngithintana nomushwalense ukuze ngiqiniseke okuhlangene nakho okusheshayo noma okushelelayo ngesikhathi .

Lapho ukhetha umshwalense wempilo, ngicabangela uhlobo lwenqubomgomo, ithemu ephelele noma yendawo yonke, inani lekhava kanye nokufinyeleleka kumaphrimiyamu. Cwaninga isithunzi somhlinzeki womshwalense, nokuzinza kwezezimali. Nqoba ngabahlomulayo futhi uhlole abagibeli abangazikhethela, isibonelo, ukufa ngengozi, ukugula okubucayi. Okungathuthukisa ukuvikeleka ngomshwalense wempilo yonke noma yonke. Qonda ingxenye yenani lemali, naka impilo yakho indlela yokuphila nanoma ikuphi okushiyelwe eceleni kwinqubomgomo. Qiniseka ukuthi inqubomgomo iyavumelana nezimo futhi ilungele izinguquko zempilo yesikhathi esizayo. Okokugqina cabangela izinzuzo sezentela zepholisi nokuthi udinga isikhathi esingakanani Ukukhava.